Lapho sibekana nokungaqiniseki okuhlobene nomshwalense wemoto, abahlinzeki bomshwalense bangathatha izinyathelo ezimbalwa zokubhekana nokukhathazeka futhi banikeze ukucaciseleka, ukuxhumana okucacile, imigomo yenqubomgomo esobala, izibuyekezo ezivamile, ukuhlolwa nokuphathwa kwengozi, ukuhlola ubungozi okunembile, izinketho zokukhava ezenziwe ngendlela oyifisayo, ukuvumelana nezimo nokuvumelana nezimo, izinhlelo zokukhokha eziguquguqukayo, imikhawulo yekhava elungisekayo, imfundo nokwesekwa, izinhlelo zokufunda ngomshwalense, ukwesekwa kwamakhasimende anikezele, ukuhlanganiswa kobuchwepheshe, izinkundla zedijithali, izibalo zedatha, ngokubhekana, nokungaqiniseki, nokuhlinzeka.

Imalimboleko yabafundi enikezwa amabhange ingaba inketho esebenzayo, kodwa kubalulekile ukuqonda izinzuzo nezingozi ezihilelekile. Izinzuzo zemalimbeleko yabafundi, usizo lwezezimali. Izimalimboleko zabafundi zinikeza usizo lwezezimali ukuze kukhokhelwe imali yokufunda, izindleko zokuphila, nezinye izindleko ezihlobene nemfundo. Imibandela yokukhokha eguquguqukayo. Amabhange avame ukunikeza imigomo yokukhokha evumelana nezimo, ekuvumela ukuthi ukhokhe imali oyibolekile isikhathi eside. Ngokuvamile ngemva kokuqeda izifundo zakho, izilinganiso zenzalo ephansi. Amanye amabhange anikeza amanani enzalo ancintisanayo.